Umuntu wokuthoma engamdosela umtato nangisathoma ukuphatha ufunjathwako kwaba ngumngani wami engisondelene naye khulu. Ikulumo yakhona yaba yihle khulu besengithabele bonyana nginomaliledinini omutjha, ngiyakwazi bonyana nami ngithintane nabantu abakude ngomtato.

Abafundi bayasizeka lokha nabanomaliledinini, bayakwazi bonyana bathi nabanemisebenzi ngeemfundo zabo baqale, baqale ku-inthanethi bathole ilwazi elincono. Bayakwazi bonyana basebenzise ilwazi eliphuma ku-inthanethi phezu kwezifundo zabo. Bayakwazi nokobana bathole iinthombe ezidingakalako phezu kwama-assignment adingakalako eenkolweni, mhlamunye afuna iinthombe bayakwazi bonyana bazisuse kumaliladinini, lapha bazithola ku-inthanethi bese bayakwazi ukuzisebenzisa phezu kweemfundo zabo.

Kunesikhathi engizibekela sona sokusebenzisa ufunjathwako, ngibuye ngibe nesikhathi engezibekela sona sokwenza eminye yemisebenzi engiyihlelako yelanga.

Iimfowunu zesikhathesi azinalo inani ongathi ungalibala bonyana kufuze bona uzingezelele kangaki ngelanga, ngombana lithi lingaphela kufuze bonyana uyifake uyifake ngetjhajini bese ibhethriya liyakhuphuka. Singathi sibalela ngeenkhathi enanini elifika bona ungalingezelela kathathu mhlamunye ngelanga, kodwana awukwazi bonyana uzibalelele kangako ngombana liphela msinya khulu.

Amaphephandaba wemakhaya akwazi bonyana anikele umphakathi iindaba ezikude nabo, ayakwazi bonyana azise amalunga womphakathi ngeendaba abangakwazi bonyana bafinyelele kizo, kodwana bayakwazi bona bazifunde ngemaphepheni. Bayakwazi bona bathole ilwazi elincono phezu kwamaphephandaba, litholeka lula ilwazi phezu kwamaphephandaba, uthola nezinye zeendaba ezitloliweko phezu kwamaphephandaba.

Kufuze bonyana amalimu wesintu asetjenziswe ezintweni eziningi lokha itheknoloji neyitjhugulukako. Kufuze bonyana amalimu wesintu abonakale nakumaliledinini asetjenziswe, kungasetjenziswa ilimu lesikhuwa kwaphela, kodwana namalimu wesintu nawo kufuze aboniswe. Ngitjho nakhona nasemirhatjhweni kufuze bonyana kukhulunywe kube namahlelo wakhona wesintu, nasezincwadini ezisetjenziswa bentwana kufuze bonyana kube namalimu amanye wesintu, ngombana aqhaza kancono njengoba kuyilimu lekhenu ukwazi bona ulizwisise nconywana. Kufuze afakwe koke lapha itheknoloji ikhuphuka khona, abekhona nawo amalimu wesintu ukuze bona bangakwazi bona bawalibale.

Iye ngombana linabantu abanengi abalisebenzisako kungakho libiza khulu kangaka, lithola isekelo elinengi ebantwini abanengi ngokuhlukana kwalo. Abantu abanengi bazithola sebasebenzisa omaliledinini ukuze bafaka idatha kumaliledinini ukuze usebenzise izinto ezinengi. Izinto ezinengi ukuze uzithole kumaliledinini kufuze bonyana ube nedatha. Ngakho-ke uzothola amaSewula Afrika amanengi asebenzisa idatha, okwenza bonyana kube nenani eliphezu elisekela idatha, okwenza bonyana libize khulu

Abantu basebenzisa i-inthanethi ukurhatjha iindaba ekungasi ngizo eenkundleni zokuthintana. Inengi labo selathuwelela bona barhatjhe . Sekwaba yinjwayelo bonyana barhatjha iindaba ekungasizo ebantwini, babakhohlise ngeendaba ekungasingizo, barhatjha amala sekwaba yinjwayelo khulu.

Awa umuntu angeze akwazi ukusebenzisa i-Wi-Fi ngaphandle kwenomboro efihlekileyo. Inomboro le ye-Wi-Fi yenzelwe bona umuntu loyo akwazi ukusebenzisa i-Wi-Fi, ukuze abanye bangakwazi bona bafinyelele enomboro yakhe, enomborweni yakhe efihlekileko yokuvula i-Wi-Fi leyo, ukwenzela bona kube nokuvikeleka kungabi nababanye abantu abayisebenzisako. Ngakho-ke kufuze bonyana ube nayo inomboro le efihlekileko ukuze usebenzise i-Wi-Fi ukwazi ukuyivula.

Iye, idatha lakafunjathwako liphela msinya khulu kune-router, ngombana idathwa, idatha leli elifakwa kufunjathwako leli kusuke libalelwe, liyabalwa bonyana kuyoba lidatha elingafikela bonyana kungaba ma-megabytes angakanani. Bese kuthi nakufika ku-router njengoba i-router yena kuyinto ebhadalwa qobe yinyanga liba linengana, ukudlula lapha kufunjathwako.

Ukuze uthenge idatha kumaliledinini kufuze bonyana uthenge i-airtime uyifake, bese uya lapho kuthengiswa khona idatha phezu komaliledinini, ngaphakathi komaliledinini kunalapha utjengiswa khona, utobetsa khona iinomboro lapha kuveza khona bonyana lapha lihlelo lokuthengisa idatha bese ungena khona, bese uthenga idatha.

Likhona elithandwa ngaphetjheya elibizwa ngokobana ngu-Sarafina lona likwazile bonyana lithole ikareko khulu eendaweni zangaphetjheya ngombana besele likhuluma ngomzabalazo nangendlela inarha yethu yayenzeka ngakhona konke okwakwenzeka ekwakwenzeka ngakhona ngapha enarheni yangekhethu.

Umlingisi oyikutani uvela kanengi khulu esehlakalweni kizo zoke izehlakalo ezenzekako. Umlingisi oyikutani ngulo indaba engaye, ngakho-ke ubonakalisa ukuba khona kanengi kuzo zoke iindawo lapha indaba ingakhona.

Ngombana lokha nabasuke benza nofana badlala iindima zabo kusuke abantu bangasakwazi ukuhlukanisa ipilo yabo nale abasuke badlalisa ngayo emafilimini.

Sekuzele iinlelesi ngebanga lokobana kunamafilimu abonisa ubulelesi. Inengi labantu elibukela amafilimu anjalo babona kuba yinto elula nabo abangakwazi bona bazenzele yona ngakho-ke kuthoma lapho ubulelesi obunengi.

Kuyabadima laba abadosa emhlweni ngombana kuyabakhandela ukuthi bakwazi ukuwabukela njengombana i-inthanethi ifuna bonyana ube nemali ukuze ukwazi ukubukela.

Mina ngithanda ukuwabukela ku-inthanethi ngombana kubalula khulu lokha nayidlalako uyakwazi ukuyijamisa ngesikhathi ofuna ngaso, uyakwazi bonyana uphinde uyibukele godugodu kunokobana uyibukele kumabonwakude ngombana kumabonwakude awukwazi bonyana uyijamise nofana awukwazi bonyana uyeqise ngendlela othanda ngayo.

Yindlela yokobana ubukele amafilimu ku-inthanethi ngombana lokha nawuwabukela ku-inthanethi ukwazi bonyana usebenzise idatha kunokobana ubhadele umabonwakude ngemali ephezulu.

Amafilimu enza bonyana abantu angasuki kibo emkhumbulweni wabo kuvamise ukubamafilimu lawo wokuthuthusa abantu mhlamunye wokubulalana lokho kwenza bonyana ingqondo iphazamiseke khulu ungasakwazi bonyana ukulibale koke lokhu okubukelileko.

Amanye wabo anemfundiso ekungizo zepilo nokuphathelana nepilo amanye wawo akwazi bonyana aqede isizungu emntwini amanye ayafundisa nangalokhu ofisa mhlamunye ukukwenza epilweni ayakwazi bonyana akufundise bonyana ungathatha indlela ekungiyiphi.

Mina ngithanda amafilimu aneemfundiso phakathi amafilimu amayelana nepilo anganako ukuguruzela, amafilimu athulileko begodu afundisako mhlamunye kungaba mafilimu afundisa ngekwezepilo, ngokomsebenzi ongafisa bonyana uwenze ngakusasa.

Awa, inengi labantu abanengi sebabona kungcono bonyana babowabukele ku-inthanethi kunalokha ngesikhathi sakudala bona bazowabukela ngomtjhini ngamavidiyo sebanqope bonyana kubangcono khulu nowabukela ku-inthanethi.

Midlalo ephathelene nokwezepilo midlalo ekhuluma khulukhulu ngezimpi ezenzeke eenarheni ezinengi.

Zemidlalo ziyakwazi bonyana zihlanganise abantu babumbane babesendaweni eyodwa bakhuthalele ukubukela umabonwakude ngombana imidlalo iyakha begodu ihlanganisa abantu.

Angeze kwenzeka ngombana inengi labantu lithanda bonyana bahlanganele nabantu lokha bazokubukela imidlalo bakwazi bonyana babone umdlalo eduze ngombana baba nekareko khulu lokha nasebakwazi ukuwubona ngamehlo babona abadlali babe phakathi nalapha kudlalelwa khona.

Umdlalo ubamnandi khulu lokha nawuwubukela etatawini ngombana ukwazi ukubona yokinto eyenzakalako ngesikhatheso ngaphandle kokobana kube nokuthi uwubukele kumaliledinini. Kubangcono khulu lokha nawuziyela wena mathupha ubukele yoke into ukwazi ukubona okwenzakalako.

Ilwazi lemidlalo ngivamise bonyana ngilifune ku-inthanethi ngombana lapho izinto zenzeka msinya khulu uyakwazi bonyana urhubhulule ngomdlalo ethize bese uthola ipendulo ngokurhaba.

Into engayenza bonyana abantu babuyele ematatawini lokha nakudlalwa imidlalo kufuze bonyana kube neendawo ezikhulu ezokwazi ukuthi bakwazi ukulinganela bonke njengombana abalandeli bemidlalo babanengi kangaka.

Idatha libiza imali ephezulu khulu ngombana inengi labantu liyalisebenzisa.

Idatha lisisetjenziswa esiyenza bona abantu bakwazi ukufinyelela kizo zoke izinto esuke barhubhulula ngazo nofana lokha nabalisebenzisela kwezinye izinto zokuqhumana.

Ukubukela amavidiyo kuqeda idatha khulu ngombana lapho lisuke lidlala isikhathi eside.

Kufuze bonyana akhandele ukubukela amavidiyo ngombana ngiwo adla idatha khulu.

Kufuze bona aye ngesitolo, ayothenga elinye idatha.

Abantu balithenga ngokobana baye ngesitolo bathenge i-airtime okungiyo ekwenza bonyana ukwazi bonyana uthenge idatha.

Idatha libiza khulu, liyahlukahlukana. Uyakwazi ukuthola idatha le-ten rand, uthole idatha le-thirty rand njalonjalo.

Kufuze bonyana idatha libize imali ephasi khulu njengokuthi libize i-thirty randa ukuze abentwana besikolo bakwazi bonyana balithenge ukulisebenzisela eemfundweni zabo.

Sinedatha lebusuku kanye nedatha lemini.

Awusakghona ngaphandle kwedatha ngombana sesijwayele bonyana umaliledinini ukuze ukwazi bonyana ufinyelele ezingeni zezinto, kufuze bonyana ubenedatha.

Kungombana kunabantu abanengi abalisebenzisako, lisetjenziswa khulu kungakho lenza bonyana libize kangaka.

Mina idatha lami ngithi ngingalithenga ngenze isiqiniseko sokobanyana angingeni ezintweni zokuqhumana ezidosa idatha khulu njengokobana ngibukele amavidiyo nofana ngilisebenzisele emarhubhululweni angenalo iqiniso.

Ikhamphani engconywana enedatha elibiza ngconywana ku-Rain. Uyakwazi bonyana uthenge i-router yangendlini, oyibhadela qobe yinyanga.

Ukudlala umvumo ku-inthanethi. Ukudlala umvumo ku-inthanethi kudla idatha khulu kunalokha nawuseenkundleni zokuthintana.

Idatha alibi ngconywana lokha nawuthenga khulu. Kuyafana nalokha nawuthenga kancani, libiza khulu.

Bonyana ngaphambi kokuthi uthenge idatha kufuze uthenge i-airtime okungiyo ezokwenzela bonyana ukwazi ukuthenga idatha.

Kuyahluka ngokobana uthenge liphi idatha. Uyavezelwe isikhathi esizokuthatha lidatha lelo olithengileko.

Idatha likafunjathwako liphela msinya khulu. Leli esele elingcono khulu ngileli le-router yangendlini, ngilo elihlala isikhathi esinengi khulu

Ayikho into ongayenza mayelana nedatha ukuze bonyana ingaphelelwa sikhathi. Lokha sele ulithengile uyaboniswa bonyana lizokuphela ngemva kwesikhathi esingangani, akusenandaba bonyana ulithengile nofana wenzeni kodwana sele basibekile isikhathi leso, lizokuphela ngaleso sikhathi.

Bonyana uzijwayeze umukghwa wokobana uhlezi unemali yokuthenga idatha ngeentolo eziseduze ukwazi bonyana ukonga imali ngomaliledinini wakho.

I-Wi-Fi ilisizo elikhulu kubafundi abasafundako, abasafunisisa ngolwazi olithize ngeemfundo zabo.

Itheknoloji esakhasako yitheknoloji le engakarhabi ukuphumelela iye phezulu, yitheknoloji engakarhabi ukwaziwa khulu, yaziwe ebantwini.

Itheknoloji ingasiza khulu ukuthuthukisa zefundo lokha nayingavumele abafundi bonyana basebenzise amakhompyutha lokha nabafundako, ukuze babenelwazi elingcono lokusebenzisa amakhomphyutha begodu babenelwazi elinengi ngombana bazokuthola izinto ezinengi eziphuma kuma-computer.

I-theknoloji ingarhelebha khulu abantu abakhubazekileko bonyana bafundele lapha bekhona, lapha bahleli khona ukuze bangakwazi ukuthi baye ngeemfundweni ngoba nakho lokho kuyaba bunzima abathwesana nabo, abahlangabezana nabo. Ngakho-ke kulula khulu bonyana ukufundele ku-laptop yakho, lapho uhlezi khona ukukhandela ubunzima ongaqalana nabo.

Kufanele urhulumende afake imali ezinengi ekukhuliseni itheknoloji ekhasako ngombana angeze sazi bona ngakusasa ingaba lirhelebho kithi na, kufuze bonyana siyikhulise.

I-e-Learning elethwa yitheknoloji, kufunda okwazi bonyana ufunde usekhaya, ufunde nge-laptop uthole ulwazi usekhaya.

Bangafundisa abafundi bonyana bafunde ngama-laptop ngoba nawo azobarhelebhe ekutheni bakwazi ukusebenzisa itheknoloji ngconywana.